Ditlamelwana tsa botsogo, dipetlele le dingaka tse di tsamayang go ba etela ka bonako, ditlamelwana tsa tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi mafelo a a tlhokomelang bagodi ka dijo, batlhokomedi le mekgwa ya bophelo, mafelo a boikhutso, mafelo a a kopanelang mo go one go ikotlisa le go ikentsha bodutu, go dira, le go kopana le ditsala. Mananeo a dijo go neelwa dijo kgotsa dijo tse di ka tsamaisiwang kwa malapeng a bagodi. Lefapha la pholo le puso di ka dira tse di latelang go thusa bagodi, go tlhomamisa ditsela tsa ngaka e e tsamayang e etela bagodi ka dinako tse di rileng.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone ka gonne go fa bagodi lerato le botsalano ka gonne ba nna le batho ba ba ba itseng, go oketsa boitumelo le seriti sa bagodi ka gore ba sa utlwe ba tlogetswe, e boloka ditlwaelo tsa setso le melawana ya ngwaga ga go tlhoke madi a mantsi jaaka go isiwa kwa ntlong ya bagodi. Ke tshegetsa karabo ya ka, malapa a mangwe a ka nna a se na bokgoni kgotsa madi a go tlhokomela bagodi sentle, ba di ba ka palelwa ke go bona ditshebeletso tsa bongaka ka bonako fa ba le kwa gae.

Dilo tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebeletseng mo setsong ke gore batsofe botlhe ba tshwanetse go tlhokomelwa ke lelapa la bone le gore batsofe botlhe ba na le losika le le ka ba tlhokomelang, bagodi botlhe ba batla go nna kwa gae, batsofe ga ba tlhoke sengwe se segolo fa e se dijo le fao ba robalang teng. Bagodi ba tshwanetse go nna ka kagiso ba se ka ba tshwenngwa ke sepe, se e leng boammaaruri malapa otlhe ga a lekane go tlhokomela bagodi, bangwe ga ba na madi, nako kgotsa bokgoni jwa bongaka. Bagodi bangwe ga ba na losika kgotsa bana ba bone ba le kgakala kgotsa ba tlhokafetse bagodi ba tlhoka tlhokomelo e e nang le pharologanyo e seng dijo fela.

Tlotlo le seriti mo setsong sa Batswana le ditso tse dintsi gontsi go akanyediwa gore botsofe ke letshwao la botlhale le seriti, boikarabelo jwa lelapa. Ditekanyetso tsa setso di ruta gore go tlhokomela bagodi ke maikarabelo a losika, segolo jang bana ke gonne ba tshwanetse go busetsa lorato le tlhokomelo e ba e filweng, kutlwelobotlhoko le poelano, setso se kgothaletsa go nna kutlwelobotlhoko mo go batsofe go ba thusa ka tiro ya letsatsi le letsatsi go ba ema nokeng fa ba sa kgone le go ba fa ba ikutlwa ba le nosi, go ikamanya le setšhaba mo mekgweng ya setso, bagodi ba na le seabe mo dithutong tsa bana.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo tlhokomelong ya bagodi, lelapa le tshwanetse go fa bagodi lerato, dijo, tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi le go netefatsa gore ba ikutlwa ba ntse mo teng ga botshelo jwa losika. Seabe sa setšhaba sone ke go tlhama mafelo a boikhutso, go oketsa ka mananeo a boithabiso le dithuto le go fa ditlamelwana tsa botsogo, ka setso go ne go lebelela gore lelapa fela le tlhokomele bagodi ka gonne ke boikarabelo jwa bana go busetsa lorato le tlhokomelo e e ba e filweng, le fa go ntse jalo mo metlheng ya gompieno malapa a mangwe a palelwa ke kgotsa a le kgakala le bagodi.

Ditirelo tsa kalafi le botsogo go akaretsa dipetlele dingaka tse di etelang batho kwa gae le mananeo a tlhokomelo ya malwetsi a bagodi, ditirelo tsa dijo le phepo, mananeo a abelwang bagodi dijo tse di lekaneng le tse di nang le phepo e e maleba, mafelo a bontshang dijo tse di rekilweng mo mmarakeng ditirelo tsa boithabiso le boikhutso, mafelo a boikhutso dikopano tsa setšhaba le mananeo a boithabiso a thusang bagodi go ikentsha bodutu, ditirelo tsa kgakololo le thuso ya maikutlo, mananeo a kgakololo dikopano le dithoto tsa botsogo jwa maikutlo le poelano mo malapeng.

Dintlo tsa bagodi mafelo a a nang le badiri ba ba rutegileng go tlhokomela batsofe ka botlalo, mafelo a tlhokomelo ya malwetsi go tlhokomelwa ba ba nang le malwetsi a a rileng kgotsa ba ba tlhokang tlhokomelo e e tshwanang, mafelo a boithabiso le boikhutso mafelo a etelwang go tlisa boikhutso le dikopano tsa setšhaba mo bathong ba bagolo, ditirelo tse ba fanang ka tsone ke tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi go tswelela ka go ba fa dijo go ba thusa ka boitlhophelo le tiro ya letsatsi le letsatsi, tlhokomelo ya botsogo go abelwa dipetlele, kalafi, mananeo a tlhokomelo ya malwetsi.

Thulaganyo ya puso ya gompieno mo tlhokomelong ya bagodi e tsenya ditlhophelo tse di farologaneng fela gantsi mme di akaretsa dintlo tsa tlhokomelo ya bagodi, puso e thusa ka ditirelo tsa maemo a godimo tsa tlhokomelo ya botsogo, dijo le boikhutso. Mananeo a setšhaba go akaretsa mananeo a abelwang dijo, ditlhokomelo a malwetsi, ditlhabololo tsa boithabiso le dithuto, ditlamelwana tsa botsogo le kalafi mananeo a di-mobile tleliniki le dipetlele tse di etelwang batho kwa gae. Thuso ya madi go thusa batsofe ba ba sa kgoneng go duela ditirelo tse di botoka go abela dijo le dikalafi.

Phenšene ya puso e na le seabe se segolo mo go oketseng boleng jwa botshelo jwa batsofe ka kakaretso go netefatsa dijo le dijo tse di lekanang phenšene e fa ba tsofe madi a a tlhomologileng go reka dijo tse di maleba le tse di nang le phepo e leng se se thusang botsogo jwa mmele, go oketsa boikanyego le seriti. Go na le maikutlo a gore batsofe ga ba itlhokofalela mme ba na le madi a bone a a tlhomologileng go itlhokomela ka tsela e e itekanetseng, go thusa go lwantsha bodutu le kgatlhego ya maikutlo, go nna le tshegetso ya madi go thusa batsofe go nna le boikhutso ba kgone go kopana le batho ba bangwe le go iketla ka dinako tse di tlwaelegileng.

Fa o batla go bona phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe ntlha ya ntlha ke go tsaya dikwalo tse di tlhokegang jaaka form-o ya kopo setshwanelo sa gago sa botho le bopaki jwa botsogo, go botlhokwa go tlhalosa maemo a gago ka ntlha ya tlhokomelo e o e tlhokang, go akaretsa mathata a botsogo le ditlamelwana tse dingwe tse o di tlhokang, tsaya gape bopaki jo bo oketsegileng jaaka dibuka tsa kalafi, bopaki jwa dikgwebo tsa malapa kgotsa mananeo a mobile tleliniki fa o sena tsamaisa kopo kwa offisi ya SASSA kgotsa ko weposaeteng ya bone, lefapha le tla sekaseka kopo ya gago le bopaki jo bo oketsegileng fa go tlhokega, mme fa kopo e amogela phenšene e tla simolodiwa mme madi a tla romelwa ka akhaonto ya banka ya gago kgotsa ka akhaonto ya poso.